Inani lentengo yemikhiqizo yabalimi ezimakethe . Lokho kudalwa izinto eziningi bafakwa kwingqalasizinda, imigwaqo, iy'moto abay'sebenzisayo ukuze bafike kuleyo ndawo leyo. Indlela abangasizwa ngayo ukuthi bakhandelwe indawo imakethe yabo la abazosebenza bona bodwa bekwazi ukukhiqiza futhi baphinde badayise kahle. Uma ngabe iqhudelana namanye amabhizinisi amakhulu, abalimi abancane bayacindezeleka futhi abanakeki. Abalimi bengafinyelela ezimakethe ngokuthi balungiselwe imigwaqo ukuze ney'moto zabo abay'sebenzisayo ukuhamba emgwaqeni zingamosheki futhi zingafi endleleni.

Ekushintsheni ekushintsheni ukulima iwayini ukuyosebenzisa indlela e-organic, akuyona into embi, kodwa inezinselelo. Ukulima ukulima ngendlela e-organic kuyabiza futhi kumba eqolo kudinga imali eningi. Ngoba kungenzeka ukuthi mhlampe lezi zinto oy'thengile izibulala yinambuzane ay'sebenzi, okanye ziyasebenza kodwa zifike zimuphathe kabi umthengi, mhlawumbe agule aze agcine eseshona. Lokho kuzoliphazamisa ibhizinisi lakho. Indlela organic inhle ngoba ikhiqiza okuningi ngesikhathi esincane. Kodwa futhi kumele sibuye sibheke ukuthi njengoba ukhiqiza, ukhiqiza okusezingeni elifanelekile yini ukuthi lingasetshenziswa ngomunye umuntu, futhi ngeke libeke impilo yakhe .

Uma ngiqala ngitshala ngaqala kancane ngenza ingadi encane, ezongilingana. Ngaqale ngalima okuncane ngabona ukuthi kuyavuma endaweni yami. Ngase ngilokhu ngandisa umthamo kancane kancane kancane kwaze kwafinyelela lapha ekutheni sengiyakwazi ukuphuma ngiyokudayisa ngaphandle. Ngaleyo ndlela ngakwazi ukubona ukuthi endaweni yami yini ikhula kahle, futhi yini eba sezingeni lokudayiseka. Endaweni yami izinto ey'fana namazambane, u-anyanisi, ubhontshisi, nommbila ikhona okumila kahle. Kanti utamatisi wona uyaye uthathe isikhathi eside futhi omunye ungavuthwa, ugcina usubolile. Ngiye ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngitshale lokhu okuzongisebenzela okufana namazambane nawo ubhontshisi.

Ukubaluleka kokugcina izindwangu zoboya ngendlela efanele ukuvikela uhlobo lovemvane oluthile. Ingoba asikho isilwane esingabalulekile futhi esingenayo indima yaso empilweni, futhi nasemhlabeni. Uvemvane lolu lubalulekile ngoba nalo luyakwazi ukusikhandela indwangu yoboya. Kanti futhi lokho kusho ukuthi uma sekungasekho kungasekho lolu vemvane, le ndwangu yoboya asisezukuyithola futhi ena-ke kuzolahleka nemisebenzi, kwentuleke amathuba omsebenzi nabantu bese bebulawa indlala. Ukwanda kwendlala-ke, ukwanda kwey'gebengu nazo zonke ezinye iy'nkinga ey'hambisana nendlala. Kubalulekile-ke ukuba siyivikele lolu hlobo lwevemvane lugade nokuthi alulimali, kodwa luya ngokwanda ukuze kuzokwanda nomthamo wendwangu.

Indlela elula futhi engaba usizo ukuthi njalo ngey'khathi lapho la ekusuke kuphithizela khona ey'toro noma ey'nxanxatheleni zey'toro, bafike bazwise abantu imikhiqizo yabo, kube wukuthi umuntu uya-taste-a, athenge. Lokhu kuzokwandisa ulwazi lwewayini ebantwini, futhi kakhulu thina ndlu emnyama. Futhi okunye abangakwenza ukuthi bathathe amawayini abo, nezinhlelo zabo, bey'fake ey'nkundleni zokuxhumana ukuze abantu bezobona ukuthi endaweni ethile lizobe li-taste-wa iwayini . Bese abantu bezokwazi ukufika lapho bebe baningi, bafike bawudle umkhiqizo. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthenga futhi uzofinyelela ebantwini abaningi ngesikhathi esincane.

Intsha yesimanjemanje ayithandisisi kahle ukulokhu ithinta thinta umhlabathi izingcolisa. Ngakho-ke indlela ekungenziwa ngayo ukuze kuhehwe abantu abasha ekukhiqizweni , ukuthi kwandiswe indlela yokulima nge-technology. Kulinywe nge-tecnhology nangogesi, umuntu engalokhu ethinta thinta inhlabathi, ngisho ukuvuna lokhu, kuvunwe nge-technology. Lokho kungandisa abantu abasha ekulimeni. Abantu abasha bangabantu abangathandi ukungcola futhi ene bayabantu abahlezi besemafonini lokho kusho ukuthi bayashutha, bayathumela lana iy'thombe. Ngakho-ke kungaba nzima ukuthi umuntu akwazi ukuthumela omunye umuntu isithombe engcolile, egcwele udaka noma egcwele inhlabathi kade egijimisa imfuyo. Uma kungaba khona indlela yokuthi umuntu alinake ipulazi lakhe .

Sawubona wePhumlani Mdladla. Ngingumlimi osafufusa bengisathanda ukubuza imibuzo emubalwa. Njengoba ngingowaseMsinga endaweni yasemakhaya, futhi indawo edume ngokungabi nawo amanzi, eswele amanzi ngale ndlela lena exakile. Ngingenza kanjani ukuthi nami ngikwazi ukugcina sengilima futhi ngidayisela izitoro ey'nkulu? Ngicela ungiphe izeluleko. Iyiphi futhi enye indlela engingayisebenzisa ukwenza isiqiniseko sokuthi imfuyo yami isezingeni lokudayiswa ezitoro futhi idayiselwe nabanye abantu? Ngoba njengamanje ngoba ngithi ngiyazama ukuyidayisa ayidayiseki. Ngiyabona futhi ukuthi uyakwazi wena ukudayisela izitoro ezinkulu. Ngingakwenza kanjani mina lokho ukuthi ngidayisele izitoro ezinkulu njengomlimi osafufusa? Ngingajabulela ukuzwa.

Uma uzodayisa izinkukhu edolobheni lokho kusho ukuthi uzodinga indawo lapho uzozibeka khona lezi zinkukhu. Izinkukhu azidingi indawo ebanda kakhulu futhi nendawo eshisa kakhulu, zifuna nje indawo ibe mthuku, kungabandi futhi kungashisi kakhulu. Futhi lezi nkukhu ziyinkukhu ey'sheshayo ukufa, uma ngabe ungazinaki. Ngizoba nayo yini indawo enjalo futhi elingene umthamo wezinkukhu zakho? Ukufuya izinkukhu edolobheni kungaba yinkinga ngoba phela unomakhelwane abahleli abaseduze, nawe. Abanye babo ngeke baze balithandisise leli phunga lezinkukhu ebaleni. Ngizokunciphisa kanjani iphunga lezinkukhu edrobheni na? Kuhle khona ukudayisa izinkukhu, umbuzo uthi bazozithenga yini abantu basemadrobheni ngoba abanye babo hhave beyikhetha into abayidlayo. Kufanele-ke ukulindela ukuthi kungenzeka ibhizinisi lakho lingaphumeleli, futhi kokunye kungenzeka liphumelele,